Iy'nkundla zokuxhumana zingasabalalisa ulwazi olungamanga ngey'ndlela ey'ningi njengoba abantu belula nje ukudukiseka kuleziy'nsuku. Abantu bengaphosta umniningwane engayona iqiniso abanye abantu begcina ngempela nabo sebethatheka ngaloyo mininingwane bey'thole sebethenga noma sendaweni lapho ezempilo ezingekho khona ezingeni elifanele. Zingasabalalisa nje ulwazi olungamanga ngey'ndlela ey'ningi njengoba abantu beshera izinto ey'ningi kulezinsuku kwiy'nkundla zokuxhumana abanye bey'faka ko-WhatsApp, kwi-status, abanye bey'faka ko-Twitter. Ngakho-ke nje zingahlukaniswa njengezinto ey'ningi.

Uhulumeni ungayithuthukisa ngey'ndlela ey'ningi ukuvimbela inzalo ey'ndaweni ey'semaphandleni. Indlela yokuqala ukuthi uhulumeni unikeze umphakathi esemaphandleni imikhiqizo yokuvimbela inzalo lokhu sikubiza ngama-contraceptives ey'bhedlela noma wenze indlela noMasipala ukuthi abantu ey'ndaweni ney'ndawo bakwazi mhlampe ukuthola lemikhiqizo uma beyidinga emahholo emphakathi noma ey'koleni noma emasontweni noma iy'nkundla nje zemiphakathi ukuze uqinisekise ukuthi abantu abaningi bayay'thola lezinto emaphandleni. Enye indlela yokuthi abantu bey'thola lezinto emaphandleni ukuthi uhulumeni wenze lent' esiyibiza nge-awareness ngalezi zinto ey'nkundleni zokuxhumana ukuze abantu bekwazi ukuthi lezinto zitholakala kuphi .

Ziningi iy'ngqinamba ey'jwayel'ukubhekana nabantu abasebasha ababa ney'ngane ey'phathelene nemali eyokuqala ukuthi bajwayel'ukungabinay'mali yokuthenga izinto zokunakekela iy'ngane ey'fana noma-Pampers, nobisi nemali yokugoma nemali yokutheng'iy'ngubo nani nani. Okwesibil,i ukuthi labantu bajwayel'ukuthi vele bengasebenzi ngakho-ke imali yokwenza indlela yokwenz' imali zigcina zingabi khona ezanele abantu bagcine kuyibona ababheke lemali le ekhishwa uhulumeni esibizwa ngokuthi i-Child Care Grant. Ngakho ziningi iy'ngqinamba ejwayele ukubhekana nabazali abasebasha abangenay'imali, abangenayo imali abakwazi ukunakekela iy'ngane zabo kahle ziningi nje.

Zikhona iy'ndlela zokuthi lomama anikwim'shanguzo yakhe wegazi ukuthi ifinyelele kuyena. Eyok'qala ukuthi lemishanguzo ingaposwa. Okwesibili, lemishanguzo ingathunyelwa ngumshayeli mhlawumpe wendawo osebenzisana nalesi sikhungo semithi ukuthi igcin'ifikile kubantu ifinyelelile kubantu emzini yabo. Eny'indlela yokuthi abantu bengeza bezoyiland'ey'bhedlela noma bezoyiland'emphakathini ziningi nje iy'ndlela yokuthi lezi mshunguzo ingagcin'ifinyelelile kubantu.

Iy'nhlelo ey'fana no-Mens Health yizona engagcina nom'iy'nhlangano ey'fana no-Mens Health yizona emiphakathini ezisizayo ukululama kwamadoda eyingqinambeni amadoda abhekane nazo. Ziningi nje iy'ndlela u-Mens Health asiza ngaw'amadoda kungaba usizo lomoya-emotional support, kungaba usizo lwase mbhedeni, kungaba usizo lomshado. Ziningi nje iy'ndlela lapho inhlangano le esiyibiza ngokuthi i-Mens Health Organization engasiza ngawo amadoda kulezongqinamba amadoda abhekane nazo linye ngayinye indoda ukuze amadoda angagcini ecwaswa amanye amadoda ngenxa yey'nkinga lezi abhekane nazo.

Engakwenza ukuthi ngiqinisekise ukuphepha komfundi ngingamnika usizo lwami lokuqala esikubiza nge-first aid ukuze ngihlangabezane nalezinkinga lezi abhekane nazo. Uma kuwukuthi mhlawumpe udinga ibhandishi ngimunike ibhandishi mayedinga i-plasta, udinga i-plasta, mayedinga ama-antibiotics lokho nje akudingayo ukuze ngihlangabezane nenkinga yakhe. Okunye ngingamusiza ngokomoya ngimtshele ukuthi inkinga yakhe ayinkulu njengoba acabanga futhi izodlula njengoba lolu sizo engimnika lona usizo olusezingeni eliphakeme oluzomsiza ngale nkinga yakhe abhekane nayo. So ngingagcina nje umfundi ngimduduzile ngokomoya noma ngimsizile ukuze abone ukuthi izodlula lenkinga uzogcin'lulamile ekugcineni.

Into engayenza mayelana nokufundisana ukusoka ukuthi ngingaqala ukufundisa ukusoka kwingane zabafana ezise-primary school mhlampe kwamabanga nje u-grade six nomu-grade seven. Singaqala sikhulume ngakho ukusoka, ngibanike ulwazi oluthi kabanzi ngakho ukusoka ukuze abafana bayokwazi ukuzenzel'iy'nqumo zabo. Okunye futhi lungafaka iy'ngozi zokungasoki nokuthi lutholakalaphi usizo mayelana nokusoka. Singabacijisa futhi ngolwazi ukuze bathathe izinqumo ezingcono.

Ziningi iy'ngozi zokusebenzisa imikhiqizo yokulahlekelwa yisindo engahloliwe ngob'umuntu angagcina ngempela elahlekelwe isindo ngendlela engekh'esemthethweni noma agcina asebenezinto lez'esibiza ngokuthi ama-health complications kwezempilo. Ugcina esethola amagciwane noma okunye okubi ngenxa yokuthi uhambe wenza into ngasese wangayenza ngendlela efanele. Lemikhiqizo futhi njengoba nje eminingi yayo ingahloliwe noma ingekho standardised mayelana nokuphepha, ingab'igcina ibanga iy'ngozi igcine abantu sebeshona noma sebey'esibhedlela noma begcine sebelahlekelw' imali uma sekufanel'wenz into zama-operation noma yini ngakho kuningi nje okuyingozi zokusebenzis'imikhiqizo engahloliwe.

Aziningi ithiyo ngathi kahle kuwusizo ukusebenzisa ubuchwepheshe ey'ndaweni zasemakhaya, ngoba iy'ndawo zasemakhaya ziyadinga ukuthuthuka okulethwa ubuchwepheshe endleleni ey'ningi ukuthi iy'ndlela zogesi ukuleth'ugesi, amanzase'mpompini, imigwaqo iy'kole, iy'bhedlela, ama-police steshi ngakho ngingasho ukuthi ukunokuthi ubuchwepheshe kube izithiyo ngasho ukuthi ubuchwepheshe buwusizo ey'mpilweni zabantu basey'ndaweni zasemakhaya ngoba kwenza ukuthi izinto nempilo kubelula.

Ziningi izinto mhlawumbe ezingenziwa ukuze zihlanganis'umkhulu engazizwa nomzwangedwa. Eyokuqala mhlawumpe umkhulu singenzeka uhlelo ukuthi njengomndeni umkhulu siyamvakashela mhlampe ngey'mpelasonto zonke mawukuthi ukuhlala yedwa mhlampe ngeviki hlampe ngempelasonto bamvakashele umkhulu uyaphekela, uyawashelwa, wenzelwa yonk'int' umkhulu kuhlalwa naye kuxoxwe nay'mkhulu ukuze naye ezizwe eyingxenye yomndeni engezwa enomzwangedwa. Okunye okungenziwa ukuthi umkhulu hlampe makuwukuthi isimo somnotho silungile umkhulu engatholelwa umuntu ukuthi azohlala naye amgade umkhulu lowo muntu anikwe ucingo ukuze mawukuthi amalung'omndeni afuna ukuthint'umkhulu afun'ukumfonela amfonele ngalolo cingo lomakhalekhukhwini ukuze umkhulu engazizw'enomzwangedwa mayefuna ukukhuluma nabazukulu noma mayefun'ukukhuluma ney'ngane zomndeni akwazi .